Isiminyaminya sasekuseni nantambama sithinta kakhulu ukuhamba kwabasebenzi nabafundi emsebenzini nasezikoleni. Imiphumela ifinyelela kude kusukela ekukhathazekeni kwezokuphepha kuya ezindabeni zemvelo. Ukukhathazeka ngokuphepha, ukwanda kwengozi yezingozi, ukulimala kwabahamba ngezinyawo. Bese kuba umthelela wezemvelo, ukungcoliswa komoya nokungcoliswa komsindo. Izinselelo zokusebenza, izikhathi zokuqala ezibambezelekayo.

Ngingabuza ngokwabiwa kwesabelo zimali nokubekwa eqhulwini. Okokuqala, ngingabuza ngokwabiwa kwesabelo zimali okuqondile. Okwesibili, izindawo ezibalulekile ukuthi yizona yini ezizolungiswa kuqala. Okwesithathu, umugqa wesikhathi wokulungisa. Bese kuba indlela yokulungisa nokulawula ikhwalithi. Okokuqala, kumele kulungiswe izindlela okubandakanya imigodi kakhulukazi nomgwaqo-ke ukulunga kwawo. Okwesibili, izinto ezisetshenziswayo nemishini ukuthi zikufanele yini lomsebenzi wokulungisa lomgwaqo. Okwesithathu, izinyathelo zokulawula ukufaneleka.

Ukuphatha i-Metrorail usuku kungaba yinto ejabulisayo. Nazi izinguquko engingazisebenzisa ukuze ngithuthukise isevisi, ezokuphepha, kwezokuphepha kungaba khona ukwanda lokhu okukhona bezokuphepha, ukukhanyisa okuthuthukisiwe kanye ne-CCTV. Bese kuba khona izijeziso nokwethembeka, lapho-ke kungaba khona ukuhlela kwesikhathi sangempela, ukuhlolwa kokulungiswa kwesitimela. Bese kuba-ke okuhlangene nabagibeli, kungaba ukuhlanzeka nenhlanzeko, ukuxhumana okucacile, izindlela zokuphendula abagibeli. Bese kuba-ke ukuphathwa ngokuqeqeshwa kwabasebenzi, ukuqashelwa kwabasebenzi kanye nezikhuthazo, bese kuba izinhlelo zokuqeqesha nentuthuko.

Ukuphatha i-Metrorail usuku kungaba yinto ejabulisayo, nazi izinguquko engingazisebenzisa ukuze ngithuthukise isevisi. Kungaba ezokuphepha, lapho-ke ukwanda kobukhona bezokuphepha, kube ukukhanyisa okuthuthukisiwe kanye ne-CCTV. Bese kuba khona-ke izijeziso nokwethembeka, lapho-ke kuba khona ukuhlela kwesikhathi sangempela, ukuhlolwa kokulungiswa kwesitimela. Bese kuba okuhlangene nabagibeli-ke, kungalungiswa ukuhlanzeka nenhlanzeko, ukuxhumana okucacile, izindlela zokuphepha nezindlela zokuphendula abagibeli.

Njengomsizi we-AI yedijithali, anginakho okuhlangene nakho komuntu siqu, ukuba nemoto noma ukwazi abantu aba abanikazi bezimoto. Ngikhona kuphela ukuze nginikeze ulwazi futhi ngisize ngemibuzo. Nokho, nginganikeza ulwazi futhi ngixoxe ngezihloko ezihlobene nomthelela wokwenyuka kwentengo kaphethiloli, emikhubeni yokushayela nokukhetha izinto zokuhamba.

Kwakuyinyanga kaNhlolanja, ngiphindela esikoleni sami sokufundela umsebenzi, usuku lweshumi nanye onyakeni ka-twenty-ten. Ngalala ngingalele, bungafiki nhlobo ubuthongo kwaze kwafika sekuzosa ubuthongo, ngaphaphama ngehora lesihlanu ekubeni ibhasi lihamba ngehora lesithupha. Ngafika esiteshini selihambile ibhasi, kwadingeka ngizame ukuhamba ngamatekisi, okwangihambisa kabuhlungu-ke ngoba wona kudingeka ngigibele amatekisi amathathu ukuze ngifike esikoleni.

Ukuqinisekisa ukuthi imigwaqo iyanakekelwa futhi iphephile, kuwumthwalo oluhlanganyelwe phakathi kwabashayeli, uhulumeni nabanye ababamba iqhaza. Isibopho-ke esibheke kuhulumeni ukuthuthukiswa nokugcina kwezingqalasizinda, ukusetha noma izindinganiso zokuphepha, ukuhlinzeka kwizici zokuphepha emgwaqeni. Isibopho esibheke kubashayeli ukulungiswa kwezimoto zihlale zisesimeni esingaphazamisi ukuhamba emgwaqeni, ukubika izingozi zomgwaqo. Isibopho-ke ezihlanganyelwe ukuzibandakanya komphakathi, ukubambisana nokusebenzisana, ezemfundo nokuqwashisa.